Nkgono ho bonolo haholo ho reka moya ka mohala wa hao jwale moo o letsetsang teng jwalo ka ha o letsa motho. Tlanya onetwenty, nomoro ya hao ya motlakase o kenye hash, tobetsa ho letsetsa e tla o bontsha menu, kgetha reka moya kapa e tshwanang le yona o tla sebedisa dinomoro ho kgetha, kenya tjhelete eo o batlang ho e reka, o tla tlanya tjhelete eo netefatsa e tla o bontsha hore na o tlile tobetsa yebo kapa okay. O tla fumana molaetsa o nang le dinomoro tsa hao tsa moya, ngola dinomoro tseo fatshe mme o di kenye motlakaseng wa hao, ka pheto moya wa hao o tla kena.

Motho a ka hloka overdraft facility ka mabaka a mangata a kang ditjeho tse sa lebelehang. Ho ka hlaha ditjeho tse tshwanang le tsa koloi, tsa bongaka kapa tsa ntlo, tse hlokang tjhelete e fetang e teng account-ong. Ho dieha ho fumana moputso haeba moputso o diehile ho fihla account-ong, empa hona le ditjeho tse lokelang ho lefshwa hanghang. Monyetla wa kgwebo o potlakileng, ho ka hlaha monyetla wa kgwebo o hlokang hore motho a be le tjhelete e eketsehileng ka potlako. Ho lefa dikoloto tse ding ho ka nna ha ba molemo ho sebedisa overdraft, ho lefa dikoloto tse nang le tswala e phahameng ho feta ya overdraft.

Ke tseba mekgwa e mmalwa ya ho kenya kopo ya dithuso ho UIF. Ho ikopanya le UIF ka internet U-filing, o ka ikwadisa le ho kenya kopo ya hao internet-eng websit-eng ya UIF, ho ya ofising ya Lefapha la Mesebetsi la Basebetsi e haufi, o ka fumana thuso le ho kenya kopo ofising ka poso. O ka jarolla foromo ya kopo website-ng ya UIF wa e tlatsa mme wa e romela ka poso. Ke kgothaletsa ho sebedisa U-filing mokgwa wa internet, hobane o potlakile, o bonolo ebile o ka kenya kopo ya hao neng kapa neng le kae kapa kae.

Ke tseba mekgwa e mmalwa ya ho kenya kopo ya dithuso ho UIF. Ho ikopanya le UIF ka internet U-filing, o ka ikwadisa le ho kenya kopo ya hao internet-eng websit-eng ya UIF, ho ya ofising ya Lefapha la Mesebetsi la Basebetsi e haufi, o ka fumana thuso le ho kenya kopo ofising ka poso. O ka jarolla foromo ya kopo website-ng ya UIF wa e tlatsa mme wa e romela ka poso. Ke kgothaletsa ho sebedisa U-filing mokgwa wa internet, hobane o potlakile, o bonolo ebile o ka kenya kopo ya hao neng kapa neng le kae kapa kae.

Dumelang lebitso la ka ke X, ke letsetsa ke na le potso ka account ya ka. Ke ne ke setse ke na le mashome a tsheletseng account-ong, ya ba ha ke leka ho hula tjhelete motjhining wa banka e hana ho tswa. Ho bile ho kene molaetsa mohaleng wa ka o reng ke tjhelete e tlamang ho dula ka mehla account-ong. Nka kopa le ntlhalosetse ha nyane ka taba ena hobane ha ke utlwisise.

E, ke tseba hanyane ka tax free savings account. TFSA ke mofuta wa account ya pokello eo mmuso wa Afrika Borwa o e thehile ho kgothaletsa batho ho boloka. Mokgwa wa yona wa ho sebetsa ke hore, ha hona lekgetho le lefiswang hodima phaello, di-dividend kapa kgolo ya boleng ba letsepe bo ka hare ho account. Ho na le moemedi wa tjhelete e ka kenngwang account-ong selemo se seng le se seng, tjhelete e ka hulwa neng kapa neng ntle le tefiso kapa ho lefa lekgetho. Ka bokhutswane ke mokgwa o motle wa ho boloka tjhelete hobane ha o lefelle lekgetho phaellong ya hao.

Ha ele hantle, ha ke motho ya nang le mamello haholo dinakong tsa ho leta. Ke utlwisisa hore di-company tse ding di etsa jwalo ho itshireletsa bathong ba ka nkang insurance ba se ba ntse ba kula haholo. Ka ho ba le nako ya ho leta, ba netefatsa hore batho ba kenang ho insurance ba etsa jwalo, ba phetse hantle.

Dumelang ka lebitso ke X, ke letsetsa ke le moreki wa banka ya lona, ke na le tjhelete eo ke lakatsang ho e tsetela account-ong ya poleko e nang le ditswala tse ntle haholo. Na kopa ho tseba dikgetho tse ka fumanehang bankeng ya lona. Ka morao oo ke ka rata ho hlalosa maikemisetso a ka ka botlalo, ke batla account-o e tla mphang ditswala tse hodima ka moo ho ka kgonahalang. Ke ikemiseditse ho boloka tjhelete ya ka nako e telele, mohlomong dilemo tse mmalwa ho fumana phaello e kgolo, ke batla ho tseba ditefiso di fe kapa di fe tse amanang le account eo. Ke batla ho utlwisisa mokgwa wa ho fumana ditswala le hore na dikengwa account-ong hangata ha kae.